Umbono wami ukuthi kungenzeka ukuthi leyo nkundla yomculo isebenziseka kalula ngenxa yokuthi inazo zonke iy'nsiza kusebenza abazidingayo. Inabantu abasebenza ngokuzikhandla, inabantu abenza isiqinisekiso sokuthi umsebenzi wenzeka ngendlela. Bayawulandelela nomsebenzi owenzeka khona, iwona mbono wami loyo. Ukuthi baphethe yonke into abayidingayo, baphethe isineke, baphethe uthando, baphethe inkathalo benza izinto zenzeke noma kanjani. Basebenzisana ngokubambisana basebenza ngokuzikhandla namandla bayawafaka lapho ekusebenzeni kwabo.

Umsebenzi wakhe angawenza kahle uma ezoqale abe umuntu obeka uNkulunkulu phambili. Akwazi ukuthandaza, akwazi ukuz'themba, akwazi ukuzigqaja ngento ayenzayo, akwazi ukuhlonipha abanye abantu. Angababukeli abanye abantu phansi, abe nothando abe nenkathalo, akwazi ukusebenzisana kanye nabanye abantu. Ayizwe imbono yabanye abantu angabi undlovu kayiphikiswa ngoba umuntu waqala waba indlovu kayiphikiswa izinto zakhe azibe zisahamba kahle. Abe umuntu okwaziyo ukuxhumana nabantu njengey'nkundla zokuxhumana ngoba ilapho obonakhona ukuthi la ngenze iphutha la ngenze kahle ulungise lawo maphutha. Bancome abancomayo bagxeke abagxekayo vele sonke sifunda emaphutheni. Kodwa kukho konke nje ukuze izinto zizohamba kahle abeke ukuyiqgaja, azithembe angawenza kahle umsebenzi wakhe.

Ngolwazi lami ngiyacabanga ukuthi kungafanele babize abantu abanolwazi noma inkampani eyodwa esebenza ngayo i-Wi-Fi ifike ababhekele ukuthi ngabe konke kuhamba kahle. Ngabe ngampela ngampela isemthethweni yini ukuthi ingasebenza ngaphambi kokuba bayisebenzise. Bathole abantu abanolwazi nge-Wi-Fi.

Ilapho beziqhakambisa khona, beziveza khona amakhono wabo bezikhangisa, ukuze bezokwazi ukuthi babizwe ezindaweni. Khona bezothandwa ngabantu abaningi, beveze nomsebenzi wabo abawenzayo ukuze abantu bezobazi kangcono bajabulise abantu.

Amalungelo ami njengomthengi, amalungelo enginawo njengomthengi ukuthi nginelungelo lokuthi ngiphathwe ngokulinganayo njengabanye abantu. Ngiphinde ngibe nelungelo lokuthi ngikwazi ukuzwakalisa iy'khalazo zami uma ngingagculisekile ngento engiy'thengile. Ngiphinde ngibe nelungelo njengomthengi lokuthi nginxephezelwe uma kuwukuthi into engiyithengile ngiyithole inomonakalo noma ingangigculisi ngendlela ebichazwe ngakhona. Ngiphinde ngibe nelungelo lokuthi ngizwakalise izikhalazo zami, ngiphinde ngibe nelungelo lokuthi ngithole ulwazi olugcwele njengomthengi uma kukhona engifuna ukukuthenga. Ngiphinde ngibe nelungelo lokuvikelwa ezintweni ezingelona iqiniso kwezinto ezidayisayo.